Nako e ke bonang e lokile ya ho lokisa mmila hara selemo ke bona hantle ha e ka lokiswa ka hlabula. Lebaka ke hore hobane hlabula di-concrete tse tsa teng di tla kgona hore di ome ka pele and ha di oma ka pele. Batho ba kgona hore ditsela di bulehe ka pele ba kgone hore ba kgone ho tsamaya hantle empa hona vele ho wa fapafapana ka hore na ke hokae polekeng e feng ka nako e feng. Empa nna ka mokgo ke bonang ka teng hlabula ke yona nako e lokileng ya hore mmila e ka lokiswa.

Batho ba se ba hodile dikoloing tsena tsa baeti ho a fapafapana hore na o thotse mokganni ya jwang kapo le ka hara koloi eo o e palameng ho palame batho be eleng ho reng ba jwang ba na le maitshwaro a jwang, ha ho tluwa ebile ho batho ba se ba hodile.

Koloi sekolong sa ho kganna re rutuwe hore e pakwa mo bonang letshwao le ngotseng P e leng hore ke parking. O tshwanetse o pake hana moo ha o paka pake feela kantle le hore haebe o sontso o le lekeisheneng la hao hee o ka kgona ho e paka hantle jareteng ya heno ka hare kapo kantle ka tsela e lokileng, e seng oe pake feela ka hara tsela mo e leng hore bakganni ba bang ba santsane le bona ba tlo kganna o ka qetella o kena kotsing.

Ha o kganna mmileng o se ka ba wa nwa jwala, o se ka ba wa nwa matsina kganna hantle o photholohile, o lokolohile, o kgone hore o tshireletse le maphelo a batho bao tsamayang le bona, le bao ba kgannang dikoloi tsa bona mmileng o tsamayang ho wona. Fihla o phela arrive alive.

Ha re ya bo ditoropong ke ye ke rate hore ke ke ke tsamaya hoseng hobane ha ke tsamaya hoseng ke ya tseba hore ke tlo phetha mabaka aka hoseng ke santsane ho na le nako hore ke tlo kgona ho kgutlela ka tlung ke tlo kgona hore ke phethe a mang mabaka e tshwanetseng kwaetse ka tlung le hore hape ha ke fihla hoseng dintho tse ke di batlang ke tlo di thola ka potlako and-e ke tlo thola dintho tse hantle tse leng hore nna kea di batla toropong moo. Jwale ha o tlo ya ele mantsibuyana o tla thola hore batho ba bangata se ba di nkile ha o sa kgona ho thola tsohle tseo wena o no batla ho di reka le nako ha e sa le yo o so bile o kgathetse.

Dumela, ne nka rata ho tlaleha molato ke bone batho ba utswa diporo jwale le batho bao ba mpone jwale ne nka rata hore ke tlalehe hore batho bao ba tlo kgona hore ba tshwarwe hobane se se ba se entseng ha se molaong se senya setjhaba haholo. Jwale ne nka rata ho ba tlaleha ne nka rata le hore lebitso la ka le se ka ba la ntshwa e be anonymous.

Dumela, ne nka rata ho tlo tlaleha mekotla ya ka e lahlehileng ke tswa kwana Dubai ne ke palame sefofane sa lona mekotla ke kene le yona hantle ka hara sefofane. Ba nkenyetsa yona empa ha se ke theoha ha ke sa e thola ha ke tsebe na ho etsahetse eng ho hlahileng kapa eng ne nka thabela ho siya dintlha tsa ka dintlha tsa ka Ke tsena tsa zero eight ID for two, Seven, zero, two, seven. Lebitso ke Lehlohonolo Lekgowa. Ke ya leboha nka thabela ha le ka nthusa le mfounele. Ha se di tholahetse salang hantle.

Ee, nka e thabela haholo hore ba di ahe diporong mona toropong ena ya rona. Terene yona re ka e sebedisa haholo hobane terene yona ha e senye le pokoto. Tjhelete ya teng e nyenyane haholo e reasonable e ya utlwahala ha e tshwane le dikoloi tse ding kapa dipalangwang tse ding ha di tshwane. Yona e cheap haholo. Le ha feela e nka nako ka nako tse ding o ka qetella so o ithola o le late empa yona e reasonable haholo.

Ho ya bonneteng ha ke so ka ke nka leeto ka sefofane ke ya lakatsa hore ka le leng la matsatsi nka se palama le nna.